Eyona nto ke kwaNtu esiyixabise kakhulu singamadoda yimigidi. Emgidini ndifaka umbhaco wam wamadoda. Ndifake umbhaco wamadoda okanye ndixwaye ingubo yam yesiNtu, ndiphathe intonga yam, ndibangene, ngoba umgidi yeyona nto siyixabise kakhulu.

Ilula kakhulu ngoba ke kwifemeli nganye okanye emzini uba khona umalume, utatomncinci, utatomdala, uba khona umntu oyindoda ongenekayo, ofikelelekayo, okwazi ukusondela eentweni ezidibene nolwaluko, akhowushe loo mntana waloo mzi. Uba ndingumzali ongumama ndingamdibanisa naloo tatomncinci, utatomdala okanye kubafana abalapha kulo mzi, kweli khaya abasele boluka bengamadoda bebadala bamkhowushe, bahlale naye phantsi bakwazi umeseka kwizinto azidingayo. Ngoba ke mna xa ndingumama kukho apho ndingenawukwazi umcebisa kona ngeento zasentabeni. Okwam kukukhupha imali neento ezifumane zifunwa ukuze yonke inkqubo ihambe kakuhle. Ezinye izinto andinakuzazi.

Ndicinga uba isiNgesi sesona silungileyo for uba ndingafundisa ngaso, kuba kaloku yeyona language ihlanganisa iintlanga zonke. Xa ndinothetha, xa ndinofundisa ngesiXhosa ndingadala iintanda, ibe ngathi ndikhetha icala elithile, ngoba isiNgesi noba ukwelinye ilizwe, noba useChina ufika usithetha sona, siya siyafika silunge. Uhamba uye eDubai, ufika kuma-Arabhu, uyakwazi usisebenzisa. Noba leliphi lizwe siyangena isiLungu. Ngoko ke, ukunqanda laa olwaa kruthakruthwano, laa nto sithi yi-clash of cultures, kuloo ndawo ndifundisa kuyo kungcono ndisebenzise isiNgesi esi sawukwazi uba othe osebenzisa iAfrikaans njengolwimi lwebele, osebenzisa isiXhosa izawufika ibahlanganise.

Ebalulekileyo ke endiyenza xa ndipheka umngqusho, funeka ndikhethe umngqusho okanye esitolo ndikhethe ndithenge umngqusho ongenamakhatshu kakhulu neembotyi zakhona ibe ziimbotyi ezivuthwayo, not ezizogramza bathi abantu xa betya umngqusho baqunjelwe, basuze. Funeka uthambe xa ndiwuphekile, ndithi ndiwunonga ube uthambile, ndiwufake i-beef stock, ndiwufake utswele. Umnandi xa ufakwe itswele lesiXhosa, ufake i-beef stock, ufake iAromat okanye ufake nayo nantoni na ezokwenza uba ube mnandi kodwa ke ube uthambile, iimbotyi zivuthwa kwaye ingengomngqusho unamakhatshu kakhulu. Yeyona sikhrithi yam ke le okanye yeyona mfihlelo and indlela endiwupheka ngayo.

Kum ke kuthi qatha abantu abathanda inkcubeko yabo, abantu abathanda amasiko wabo, abawahloniphe kakhulu and abantu abanemfihlelo ngenkcubeko yabo nangendlela abakholelwa ngayo, nangendlela abenza ngayo kwinkcubeko yabo umzi nomzi, kwaye amaXhosa ngabantu abazithandayo iinkokheli zabo zemveli. Yinto ethi qatha kuqala le xa ndicinga ngamaXhosa, kwaye amaXhosa ngabantu abakholwa kakhulu kukutshatana bodwa abangayithandisisiyo ukutshatana nezinye iintlanga. Nangona nje seyikhona kweli xesha likhoyo kodwa nje isininzi samaXhosa ngokwemveli nangenkolelo ngabantu abathanda utshatana bodwa bengamaXhosa, nangona bangacalulani nezinye iintlanga.

Kakhulu esatsheni okanye ekhaya ngoba yeyona iququzelela izinto ezinintsi ezibalulekileyo ngakumbi amasiko nezithethe ekhaya. Kwaye noba ayisenamali okanye ayinamali kodwa isidima sokubamba umzi uhloniphekile siye sixhomekeke kwindoda nangendlela eziphethe ngayo phakathi kwekhaya nakusapho lwayo.

Xa epheke imifuno, yho! Apheke imifuno adibanise laa mithwane, afake oonomdlomboyi. Ndandithi ndisangena emnyango xa ndisuka esikolweni ndisiva elaa vumba likanomdlomboyi ndiseza, ndive uba ja. Adibanise ke netswele lesiXhosa, uyalithanda. Yho, yho, yho ndandithi ndiseva nje elo vumba elo likanomdlomboyi, adibanise afake nekrakrisa phaya. Athi krakrisa, athi mithwane athi nomdlomboyi, hayi yho, yayivele nje uve kwa, kwa ivumba ndisangena uba ja kuphekwe ezam ngoku. And uyipheka ithambe ke umama imifino, uyipheka ithambe, ibe namnam, ibe sisinamngela.